E-e, loko vanhu va ambale swaku ti sirhelela mahlweni va va va swinene va endla vugevenga ku va va nga ri ku vonakeni ku ri exikandzeni ku i vona va hi vona va mani so va kota ku endla vugevenga ku va va tumberile va ti tumbetini eswikandzeni.

A va yi tekela enhlokweni swinenemhaka ya COVID-19 hikuva va swi vona ku ya dlaya swinene va lahlekele hi maxaka na va na vanghana a va va tiyisisa leswaku hi minkarhi hinkwayo lava kumekaka kona kumbe va va tshame kona ku na mpfhuka wo karhi exikarhi ka vona.

Swi na nkoka swinene leswaku ku bela maphorisa riqingho endzhaku ka ku humelela ka mhangu ku ri va ta ta va ta kota ku teka switatimende na ku endla vulavisisi laha ku nga fanela ku va endla vulavisisi.

Vuphakeri bya rihanyo eka hikwalaho ka ku va ku kayivela va vanhu va swiyimo lava va ngo kota ku twisisa swiyimo swa vanhu vaxinuna kumbe ku va va va kota ku va pfuna ku ta le vanhu vaxisati kasi .

tikhampani leti ti endlaka ti-campaign i to tlakusa vutivi e a ti tirhi hi ku enela kumbe na tona a ti talangi so a ti koti ku hangalasa vuxokoxoko lebyi eka vaakatiko i vanhu vatsongo lava va va ku va na vutivi kumbe ku twisisa kumbe ku va va tikuma va kuma marungula lawanene eka ti campaign leti tivaka ti karhi ti endliwi a va fanele va ngetela tikhampani kumbe ku va na ti leti tivaka ti ku thoriwa vanhu lava va nga ta hakeriwa ku hangalasa mahungu lawa eka vanhu leswaku vanhu va kota ku dyondza ku kuma vutivi kumbe ndlela yo swilo swa le .

Eya ya kona mavabyi lawa ma ya swi kota ku kuma tshungula kumbe lava va kotaka ku ma tshungula kambe ku na lawa va tsandzekaka ku ku kota ku tshungula a hi mavabyi hinkwawo lawa va kotaka ku wa tshungula hi mimirhi ya xintu.

Mirhi ya leyi tshungulaka mavabyi ya miri ya xintu kumbe Xitsonga i i mhangani mhangani yi tshungula mavabyi yo tala emirini yi kahle swinene na ku aka miri na ku hlantswa ngati mhangani i mimirhi leyi i murhi lowu dokodela ta xintu ti wu tirhisaka hi wona lowu ni wu tivaka u tshungulaka .

Swi nga va pfuna swinene eka tidyondzo ta vona leswaku va nga kavanyeteki hi ku loko va dyondzisiwa ku kunguhata xikolweni swi ta endla ku va dyondza vabya va ya fika ka ntangha ya khume va nga zanga va va kuma n'wana kumbe a tshika a munhu eka tidyondzo ta yena i ku loko u kuma n'wana swi nga endla ku a nga ha koti ku ya emahlweni tidyondzo ta yena kumbe a hetelela a va tshikini xikolo hikuva hikwalaho ka ku va a ri na n'wana a fanele a hlayisa n'wana wa yena.

Munhu wa xisati loko a tikile emirini mi heta nkaye wa tin'hweti endzhaku ka loko a hete nkaye wa tin'hweti hi kona se a .

Hi loko va va hlantswela va va swekela va va hlambisa va make sure ku mimirhi ya vona ya le swibedhlele va yi nwa hi mfanelo.

La himpela swi kona ku na un'wana ni wu tivaka na yena u va a swi vula leswaku a ya a ri na makhombo u te ku heta ku hlambisiwa kusuka kwalano mabadi hinkwawo ya va ya suka swilo swa yena swo sungula ku famba kahle a va kota ku a kuma na ntirho wun'wana lowuntshwa loyi a nga kota ku va hlayisa va ndyangu.

Lowu ni tshamaka eka wona vanhu lava nga na vutsoniwa va hloniphiwa swinene va tekeriwa enhlokweni tanihi vanhu na vona va hloniphiwa swinene maxaka na vanghana va vona va va va tekela nhlokweni na ku tiyisisa leswaku va na rihanyo lerinene na mimiri ya vona va dya leyi hi mfanelo.

Ka hikuva ekusuhani na munhu loyi a nga na TB mi ri kusuhana swinene kumbe mi ti kuma mi tirhise xilo lexi xi nga tirhisa munhu loyi a nga na TB swi nga se heta nkarhi wo leha swinene a ha ku heta ku swi tirhisa mi share swilo yi nga tala ku kumbe mi tshame kusuhani ngopfu swinene kumbe mi nga va mi ri mi tshame ka xitulu xin'we.

masangu exikolweni ku va va va dyondzisa hi tona ti va ti engetela ku va lava ku swi twisisa na ku twa ku i swilo swa njhani na lava a va nga swi tivi kumbe ku swi tekela enhlokweni se swa va hlohlotela ku va ze va lava ku swi fikelela so leswi swi fikelelaka ku na loko se hi ku ku ri ku nkarhi wa ku dya mi kuma va karhi va bula hi swona se va sungula ku swi ringeta va lava ku twa ku i swilo leswi swi nga njhani ku swi fambisa ku yini swi yendlakala.

Nayiti yo kunguhata loko switandzhaku swa yona i loko se i ya lava n'wana swi teka nkarhi ku i kuma n'wana i ya n'wi kuma endzhaku ka nkarhi wo leha swinene loko se nayiti liya yi humile emirini loko munhu a yi tirhisa nkarhi wo leha yi teka nkarhi ku huma na yona emirini nkarhi lowu munhu a lavaku n'wana hi wona a nga wu kumi hi wona i ya teka nkarhi wo leha swinene laha nayiti yi va ka yi hangalakile emirini.

va ti endlaku madokodela swi nga ri nawini kumbe va ri hava maphepha kumbe ku swi dyondzela lava va fambaka va damarheta maphepha leswaku vona va tshungula kumbe tin'anga ta xilungu kumbe ta xintu va nga ri na vutivi kumbe vuxokoxoko byo endlela va lava ku tekela vanhu mali ya vona mfumo wu ngo lava wu ngo thola vanhu leswi nga ta famba swi lavisisa swilo leswi swi tekaka letiya ku foneriwa ku endliwa ku ya hlanganiwa na vanhu valava kutani va tekeriwa magoza lava va ku xavisa mirhi va ka va kumekaku emadorobeni swinene ku ngo rhumiwa vona lava swi va nga ta va thoriwile va endla nga ku va lava ku ya xava kutani kusuka kwalano va va tekela magoza na vona.

A hi ta kombela leswaku le phurojekitini le ka NGO mi mi hitisela mobile clinic yin'we hikuva hi kayivela vu vu hi vutshunguri ku ri loko vanhu ku ri na mavabyi kumbe munhu a vavisekile yi teka nkarhi ku va kota ku ya pfuneka loko ko va ku ri ku tisiwa hi mobile yin'we la ha ambulense yin'we leyi va ku ri laha ku endlelaka ka ka ka NGO kumbe project leyin'wanyana mfumo swi ta hi olovisela ku vutomi leswaku hi le xikarhi loko ku ri na vavabyi kumbe ku na loyi a nga vaviseka ambulense yi ta kota ku fikelela eka matiko lama nga kona laha kusuhana hi ku tiko leri hi rona ri nga ri xikarhi ri ta swi kota swinene loko ma kota ku hi tisela vukorhokeri lebyiwa.

vutomi lebyi enerisaka i vutomi lebyi munhu a va ka a karhi a tirha a kota ku ku hlayisa ndyangu wa yena na ku va a karhi a kota ku hanya na ku hlayisa na ku vekela vana mali leyi va nga ta kota ku ya exikolweni loko va kula.

A swi ta pfuna swinene leswaku va va yisela emindyangwini etindhawini ta le makaya swinene vo tala mi kuma ku va ku ri swinene a va ha koti ku famba so loko va va yisela emindyangwini swi kota ku va pfuna na ku va hungutela ku famba tiendzo to leha va nga ri na matimba hi ku va nga swi kota ku famba hi ndlela leyo swi ta swi kota ku va ngetelela na masiku ya ku hanya na ku va nyika matimba na ku tshemba eka mfumo.

U ti kuma ni ri ka xiyimo xo vuxaka bya rirhandzu lebyi xanisaka ni nga tiyisisa leswaku ni huma eka vuxaka byebyo a bya aki byo onha laha byi karhataku na miehleketo swinene.

mfumo a wu fanele wu endla leswaku titliliniki leto fambafamba ti va kona ti emugangeni hi masiku ya ku hambanahambana hi musumbunuko ti ya ka muganga wa A hi ra vumbirhi ti ya muganga wa B wa mbirhi hi ra vunharhu ti ya eka muganga lowu landzelaka ra vumune ti ya ka muganga lowu ti va ti karhi ti jikajika va tivisiwa ku hi siku ro karhi eka muganga wini hi siku ro karhi ti ya eka muganga wini hi suka hi nkarhi muni ku fikela hi nkarhi muni.

swona i vutlhari na na nyiko ku kota ku hlanganisa mirhi ya ku hambanahambana ku tshungula vuvabyi byin'we ku va ku ri nyiko yo karhi leyi munhu a va ka a ri na yona ku na vuvabyi byo karhi byi va byi lava murhi lowu nga na matimba swinene leswaku byi kota ku tshunguleka.

kokwani pfuka va va yisiwe endhawini liya ya vuhlayiselo va ta kota ku pfuneka swinene hikuva ku na vanhu lava nga thoriwa languta kumbe ku hlayisa vadyuhari ku nga ntirho wa vona va kota lava va va hlantswelaku va va swekelaku va nyikaku mimirhi .

i ku va va hlayiseka na ku va va tshunxekile moyeni tanihileswi va tshamaku na vana vona kumbe vatukulu va va tivaku swinene na ku va va va clean-ela eka ndhawini leyi va wiselaku ka yona va va endlela swakudya va va hlantswela va tiyisisa leswaku swiletelo swa le ka dokodela a swi tluriwi na xin'we swi landzeleriwa hi minkarhi ni masiku na masiku .

Ku hambana loku ku nga kona ekaya na le ndhawini ya vuhlayiselo i ku endhawini ya vuhlayiselo va muti kumbe maxaka na vatukulu na vana vo vhaka kunene hi siku ro karhi va ta va pfuxela kumbe nkarhi wo karhi va ta va pfuxela kambe mudyuhari i va hlayisekini hi ku va a ri na vanhu lava va nga swi dyondzela va nga na .

Lebyi ndzi byi simekiweke ekaya byi hakeriwa hi ndzindzakhombo kumbe va muti hi vukorhokeri lebyi va lavaku ku mudyuhari a langutiwa nhlekani ni madyambu kumbe a va ku a langutiwe hi nkarhi hinkwawo lowu va ndyangu va kalaku va nga ri kona ekusuhani va nga va va ye mitirhweni a ta rindza vudyuhari.

Kokwani Mashele swi nga va na nkoka swinene leswaku va ya va yisiwa evuhlayiselweni tanihileswi va nga va ka va karhi va vatirha na vanhu lava kumbe va pfuniwa va nangutiwa na hi vana na hi vanhu lava va nga na ntokoto swinene va va nga dyondzisiwa hiko ku languta na ku hlayisa vakhalabya lava nga ta va karhi va kota ku va nyiketa swakudya na tiphilisi na mimirhi leyi va nga ta va va karhi va va nyiketa yona hi madokodela eswikolweni na ku va va kota ku ya emintirhweni va nga ri ku vileleni ku xana kokwani va ta va va sale na mani .

Swi nga loko vo yisiwa evuhlayiselweni laha va nga ta va va karhi va langutiwa kumbe va hlayisiwa hi vanhu lava nga na ntokoto va nga swi dyondzela lava va nga ta tiyisisa ku va nwa mimirhi va teka tiphilisi ta vona hi nkarhi naswona va dyile va basini va hlayisekile maxaka na vatukulu va vona na vana va vona va nga endla leswaku va va va endzela va va pfuxela swi ta nyika vana ni va ndyangu nkarhi wa ku va kota ku ya swikolweni va kota ku ya emintirhweni va nga karhateki leswaku va va ku va va nga karhateka emoyeni leswaku kokwana va nga va hi nga va va nga sala na mani loyi a nga ta sala a va languta kumbe ku va hlayisa loko va ha ye emintirhweni kumbe eswikolweni.

Nkoka lowu swikili leswi va swi nga na nkoka swinene i ku va va hlonipha muvabyi kumbe mudyuhari va tiyisisa leswaku wa dya hi nkarhi xi i nwa tiphilisi hi nkarhi tanihileswi madokodela va nga tsala kumbe va nga swi vekisa swona va tiyisisa leswaku va va hlambisa va tlhe va va hlonipha va nga swi nga khataleki ku i munhu lonkulu a nga va nga ri ku kambe va hlonipha ntirho wa vona va tlhe va va na rirhandzu swi na nkoka swinene eka munhu loyi a va ku a ri ku vabyeni kumbe ku ri ka mudyuhari va swi tekeriwa enhlokweni .

Loko mali yi ri ko va nga ha laveliwa ti-training ta home-based care laha va nga ta va dyondzisa hi hi makhomele ya vavabyi kumbe vadyuhari laha va nga ta va tiyisisa leswaku loko va vuya va ta kota ku nyika vukorhokeri bya xiyimo xa le henhla va kota ku landzelela milawu hinkwayo va kota ku va hlambisa va va swekela va va nyika swakudya va nwa tiphilisi hi minkarhi hi nkarhi lowu nga fanela madokodela va va ku va swi vekise .

Home based care ndzi twisisa ku i vuhlayiseki lebyi va hlayisiwaka va ri emakaya ya vona ku nga va ku ri nhlangano ku ri na nhlangano wo karhi lowu nga simekiwa leswaku wu ta famba wu kambela kumbe ku hlayisa vadyuhari kumbe vatsoniwa va ri emakaya va tiyisisa leswaku mimiri ya vona kumbe tiphilisi va dya hi nkarhi lowu nga fanela va dya swakudya leswi nga hlayiseka va hlayisekile hi minkarhi hinkwayo.

vanhu lavakulu va kuma muholo kusuka eka mfumo i ku va van'wana va va va nga ri na vahlayisi kumbe mudyuhari a va a nga vangi na vana lava se ka xiyimo xexo a va ku a nga ha koti ku a nga ha kota ku tirha a va a nga ha kota ku tirha a ti hlayisa a va ku se a nga ri na mali kumbe a nga a nga koti ku ti hlayisa so loko mfumo wu n'wi nyika mali u va a kota ku ti hlayisa a xava swakudya a kota ku dya a hanya ku ya emahlweni.

Tiyisisa leswaku loko hi ye mintirhweni hina hi nga ta va hi karhi hi tirha laha ndyangwini na vana loko va ye xikolweni ku va ku ri na munhu wo karhi loyi a salaku a hlayisa vadyuhari a kota ku va swekela a tiyisisa ku va nwa mimirhi ya vona kumbe tiphilisi leti va nga nyikiwa kusuka etitliliniki kumbe eka madokodela a nga va a ri wa ndyangu loko a nga ri kona wa ndyangu hi nga endla leswaku hi ku hlayisa vadyuhari.

Ndzi vona ku ri ndlela ya kahle swinene yo pfuna lava va pfumalaka mfumo wu va wu ri ku tirheni wu va wu ri ku endleni ka ntirho lowukulu swinene ka ku nyika lava pfumalaka ku na lava va va ku va nga ri na vatswari kumbe maxaka lava va nga va pfunaka leswaku va tikuma va tlela va dyile so mali leyi yi va yi karhi yi va pfuna swinene eka ku xava swakudya swa masiku hinkwawo na ku va va kota ku ku xava tiyunifomo vana va kota ku ya xikolweni va va va karhi va pfuneka swinene kusuka eka mali leyi yi na nkoka swinene leswaku mfumo wu ya mahlweni wu va pfuna hi ndlela leyi wu va pfunaku hi yona.

Hi ku ya hi ku languta ikhonomi ya Afrika-Dzonga ndzi vona leswaku a swi ta va kahle va yi ngetela nyana mali ya social grant yi tlakuka yi tlakukela henhlw nyana switsongo swakudya swa durha swiambalo swa durha vanhu lava va va ku va nga ri ku tirheni kumbe va ri hava vatswari a va koti ku fikelela swilaveko hinkwaswo ku fana na ku xava tiyunifomo na ku tlhela va xava swakudya va kota ku va va karhi va hanya kwala endyangwini so loko yo engeteriwa yi ta pfuna swinene eka vanhu lava pfumalaku leswaku va kota ku fikelela swilaveko hinkwaswo leswi swi nga na nkoka eka vutomi bya masiku hinkwawo.

Titliliniki ta le matikoxikaya hi ku languta ka nkarhi wa sweswi mphakelo wa vukorhokeri bya vona wa antswa swinene kumbe hi nga vula ku wu kahle loko wu pimanisiwa na nkarhi lowu nga hundza ku na ku cinca swinene eka vuphakeri bya vukorhokeri tiphilisi ta kota ku fikelela eka titliliniki leti nge le matikoxikaya leswaku vadyuhari na vavabyi va kota ku fikelela mimirhi leyi va nga fanele ku yi kuma hi nkarhi a swa ha fani na nkarhi lowu nga hundza hi nga vula ku titliliniki ti nyika mphakelo kumbe vukorhokeri bya kahle swinene eka nkarhi wa sweswi.

Mfumo wu nga endla leswaku ku va na vanhu lava va fambaku va dyondzisa vanhu hi hi swa rihanyo loko hi languta endzhaku a ku ri na va Love Life hi lava a va kumeka ntsena a titliniki kambe sweswi mfumo wu nga endla leswaku ku va na ti-event to karhi leti va hlanganisaku vaakatiko ku nga va ka holo ya kwala mugangeni kumbe laha va khomelaku kona xivijo kumbe mithini kwala ka tiko rero va hlanganisa vaakatiko hi ku ta va dyondzisa swa rihanyo swinene va va na vuenti swinene eka swa rihanyo.

nkoka wa ti-mobile clinic wu ta pfuna swinene eka miganga kumbe tindhawu leti pfumalaka titliliniki hi ndlela yo vaakatiko va ta kuma vukorhokeri ekusuhi na vona hi hi hi va kota ku kuma maphilisi na mimirhi leyi va yi tirhisa ekusuhi ku tlula laha va fane va ya kule ku ya kuma tliliniki loko ti-mobile clinic ti ri kona ekusuhani va ta kota ku kuma rihanyo lerinene leri nga fanela ekusuhi swi nga va tekeli mali yo tala ku ya fikelela etliliniki.

vanhu va le matikoxikaya va va na titliliniki ekusuhi leswaku va ta kuma mumphakelo wa swa rihanyo kumbe tiphilisi or mimirhi ekusuhi na vona ku nga ri laha va faneleke va kuma mphakelo wa swa rihanyo va faneleke ku ya kule swinene laha va nga ta tirhisa mali yo tala swi na nkoka swinene eka vutomi bya masiku hinkwawo ku va va na titliliniki ekusuhani.

Ndzi nga ringeta ku kombela vamakhelwani lava nga le kusuhi va nga na swipandzamananga leswaku va n'wu teka va n'wu heleketa etliliniki ye le kusuhani ku a ta kota ku kuma mpfuneto etliliniki ye le kusuhani.

Swi nga va ku xivangelo ku nga va timhaka ta ku va va nga twisisangi kahle ku ndhawu leyi ku nga endleka nghozi ku nga va ku ri hi kwihi swin'wani ku ri ku kayivela ka tiambulense hi swona swi nga va ku swi vanga xivangelo xa ku va tiambulense ti teka nkarhi ku ta fika laha ku nga endlaka nghozi ya emagondzweni nkarhi wun'wani ku nga va ku va va pake ambulense va nga chelangi mafurha loko se va fane va tsutsuma va ta ka la ku nga endleka nghozi va ha lava ku hundza va chela mafurha na traffic na yona yi nga va yi swi engetela.